Yenye yeengozi leyo umntu ahambe ngeenyawo endleleni enxilile, angatshayiswa ziimoto. Ngoku yena umqhubi engenguye lo ushushu unxilileyo kunxile lo uhamba ngeenyawo, kuba uzovese angene endleleni engajonganga ibe imoto seyifikile, imtshayise. Yenye yezinto ezinokwenzeka leyo.

Andiqondi , kuba kwamanye amazwe iiteksi azikho, azikho iiteksi kukho iimoto ezincinci ezithathwa as ii-cabs. Ayizo teksi ezo, zezi apha eSouth Africa ziye zisebenze kulaa mashishini ubhatala ikuthathe iyokubeka emnyango. Ubhatala, ukhetha kwaphaya kulaa nto yakhona, kwezaa apps zakhona uba ufuna uqhutyelwa yile moto ngale price ithile, ikuthathe iyokubeka. Ayizo teksi ezo, iiteksi ziba nerenki, kubekho iiteksi ezininzi, kubekho oonoteksi, ziiteksi ezo. NguMzantsi Afrika wodwa onazo iiteksi, kunjalo nje akekho enye indawo esinokujongela kuyo uba baqhuba njani.

Ungathi usafuna uyoba eza ntambo ubambe umbane utshowukwe. Uya kubamba laa mbane ungakuyeki ude uyobhubha mntanam, oko ukubambile laa mbane ukuthe nca. Okanye ubhaqwe ngabahlali, ubhaqwe ngabahlali bakubethe, bakubethe kuba kaloku nabo iyabachaphazela le nto usandoyenza. Kuzothiwa iiteksi azihambi babe bebethenge amatikiti enyanga uba bakhwele iiteksi. Kufuneke basebenzise ezinye zeemali zabo bebengazilungiselanga uzisebenzisa, kufuneke bezisebenzisile ngoku kuba wena ukhethe uyoba iintambo phaa.

Yhe mntana wexhego, khawufake ibhanti lakho mntana wexhego mani. Faka ibhanti lakho lokhuseleko, faka ibhanti lakho lokhuseleko. Kaloku ngoku songena endleleni, ngoku ngofaka ibhanti lakho mntana wexhego. Futhi ke ngaphandle ke kwazo neengozi ezi wena, yi-five hundred umntu ngamnye ongafaki intloko. Andinayo imali ehleli nje ke mna for uba ndibhatalelana namatikiti womntu ongafaki ibhanti yokhuseleleko endleleni.

Hayi, zange mna ndakhwela nqwelomoya futhi zange ndaye ndadibana naye nomntu obeke wayikhwela inqwelomoya. Kodwa ke ngokokubona kwam kwi-social media, abanye abantu baye bafuneke baphinde bathenge amanye amatikiti abanye uba bazame ezinye iintlobo lofika kule ndawo ebesiya kuyo.

Inayo shem ingenelo kuba iye incede nyani. Le moto inye ikhutshelwa imali, ngoku endaweni yoba ugalele i-two hundred qho after iintsuku ezimbini, ngoku ungakhupha mhlawumbi i-five hundred kanye enyangeni okanye kathathu. Yho, ndithi okanye kathathu nje, ukhupha kanye enyangeni okanye kukhutshwe loo six hundred kanye enyangeni, kuye kuxhomekeke ukuba niba ngaphi. Kodwa imali obudla ngoyisebenzisa kweyakho imoto izoba , izoba ngaphezulu, ibe ncinci le yokusebenzisa imoto enye.

Into yokuqala endiyicingayo mna nangona ndingenawo amava, ndicinga umntu kufuneka aqale abe nayo into ekuthiwa yipaspoti le ikuvumelayo ukuba ungakwazi ukhwela inqwelomoya ubhabhe ngayo. Yinto endiyicingayo leyo. Enye ke into mhlawumbi umntu onofuneka abe nayo, azilungiselele yona kukuba ayazi uba ifowuni , ifowuni ifakwe ku-flight mode xa upha phezulu.

He fondini molo mani, molo, molo. Andilwanga fondini mani, qha kukho into endiyiqapheleyo apha mani futhi le nto ayindiphathi kakuhle. Sasivumelene apha sithetha kakuhle ukuba sizolandana, sitshintshatshintshane amagiye. Kodwa fondini ndiqaphela into enye mani qho xa iligemi lakho uba usilande hayi mani . Sisoloko sishiywa lixesha oko, sifika emva kwexesha oko, oko ufika emva kwexesha xa kufuneke ulande thina. Kodwa mna ndenza, ndiqinisekisa ngamandla am onke uba ndilanda wonke umntu ngexesha elililo, ukwenzela sizofika empangelweni ngexesha elililo. Kodwa xa inguwe hayi fondini uyasimosha mani . Bendicela ulungise iindlela zakho mani bhuti mani, bendicela ulungise iindlela zakho.

Ewe, isikakhulukazi iye kube mhlawumbi ngenxa yemozulu. Imo yezulu yeyona nto inegalelo olunintsi ekuhambeni kweeqwelomoya. Imo yezulu uba ike yambi kakhulu, hayi ziye zingahambi iinqwelomoya.